Dumela nkgono ke a bona o hle o lakatsa ho bala pampiri ao empa ha o sa bona hantle. Ana nkgono no tseba hore o ka fumana ditaba tse kaofela tseo o batlang ho di bala mohaleng wa hao ka tsela ya kgokahanyo. Ke tjho yona social media? Nkgono wa tsamaya o kena, o nka mohala wa hao, ebe o kena websaeteng ya pampiri eo ya hao. Di teng ditaba tseo ha o fihla moo o kgethe ena ho thweng ke audio. O hatelle moo ho ngotsweng audio nkgono. Ba tla tla ba o balla yona taba tseo tse o lakatsang ho di utlwa, ebe o di utlwa ha monate, o sa mo re mahlo a hao. Ka tsela e nkgono mme ho tla ba bobebe hore o tsebe hore ho etsahalang lefatsheng.

Afrika Borwa mona re tumme ka ho etsa difilimi tse bapatsang nalane ya rona, re le batho ba batsho. Ka ha ke nalane e boholo ba nako e sakang ya qoqwa ka tsela ya rona. E qoquwe ka tsela ya batho ba bang ba neng ba e batla ka teng. Mme hona jwale re e beha ka tsela ya rona ya nnete, e re tsebang hore ebile e le jwalo. Filimi e ke e ratang ka ho fetisisa hona jwale ke filimi ena ya Shaka ilembe. Moo teng re babatswang bophelo ba moetapele wa setjhaba sa maZulu, Shaka Zulu. Re bontsha tsela e a ileng a phela ka yona a ileng a aha setjhaba sena sa hae ka teng. Mme filimi e nngwe ke ileng ka e rata haholo ya rona Afrika Borwa mona e la ba ya hapa le kgau mose ho mawatle ke filimi ena ya Tsotsi. E ne e bontsha bophelo ba rona re le batho ba batsho. Bophelo bo e leng hore ha hona motho e mong a ka bo qoqang kantle ho rona, ba bo phelang, ba bo tsebang, re ka kgona ho qoqela lefatshe.

Motswalle, ka ba ka hopola ka nako, e ne ke dutse sebakeng sane sa tsebo se bitswang library ka leleme la sekgowa. Ke ne ke batla ho connect-a hobane ho na le ntho tse neng ke di etsa bakeng tsa sekolo. Ke batla ho etsa research-e bakeng sa sekolo. Mme Wi-Fi ya teng e le ya nka nako ene nako e ne le yona ntho e ne ke se na yona e ne e hana e hle fokola. Nthwena hothweng ke signal e fokola motswalle. Hona ho ile hwa nketsa hore ke tenehe ka tsela e makatsang. Ke laba ka qoseha hore ke shebe disentjana pokothong ke mpa ke lo reka data e yona e leng ya kgona ho nkenya. Hobane ha ke dutse moo, ntho tse ding di batla nako, o ka se dule sebakeng se jwalo, o bo re ke tla dula letshehare kaofela, ke emetse ke ile ka teneha haholo. E laba ntho e ntenang motswalle. Ke ka hoo ke tjhong ke re ke laba ka tlameha hore ke reke hore ke kgone ho etsa mosebetsi wa ka ka nako, ke o phethe ka nako.

Metjheng ena ya ditaba e re sebedisang matsatsing ana, kasheko tshitiso e kgolo e nna ke ileng ka kopana le yona. Ke ho fumana ditaba tseo e seng tsa nnete. Taba tse seng tsa nnete di atile moo, mme ene e di ka ba ka dintwa . O ka fumana ho kentswe motho ha thweng hela nyeo ke enwa na o fumane a etsa dintho tse sa lokang. Ebe ho manewa sefahleho sa hae moo, ebe kaofela re a kgolwa hore tjhe, ka nyeo nyeo ke yane o sa rekisa mmele. Hape, bokotsi bo tshitiso ya teng ke hore o ka fumana batho ba ipapatsang hore ba etsa mosebetsi empa ba sa o etse. Nkile ka batla ke wela moo mo kileng ka batla ke apolaela mosebetsi. Ho fumana hore ke dikebekwa fela tse batlang ho ja tjhelete ya batho. Worse, ba bang ba labe ba apply-a mesebetsi, ba tsamaya mme ya ba ba kopana le ntho tse sisimosang mmele. Ba betwa ba bang ba bolawa ke tsona ditshitiso tsa yona.

Dumela nkgono ke itse ke ke o letsetse kasheno ka ha ke utlwile hore o na le bothata ka sejana sa satellite ntlong moo. Nkgono ke ka kopa hore ntho ya ho qala ke hore o se time nakwana. O nke motsotso o se timme ebe o wa se light-a hape re bone na bothata boo bo tlabe bo ntse bo le teng. E bang bothata boo bo ntse bo le teng. Nkgono ke o kgothalletsa hore o nke dinomoro tsena tse ngotsweng lebokosaneng lena le tswileng le sejana, o nke dinomoro moo o letsetse hona ha bo dijana mo di etsuwang teng. O tla tlo fumana batho ba nang le tsebo e batsi, ba tla tlang ba o thusa. Nkgono se ke wa nka motho feela a itlolelang mobileng, wa mo bitsa. Batho ba tla nka menyetla ya hore ba tseba ba habile feela hore ba fumane tjhelete. Letsetsa sebakeng seo, o thole motho a nang le dipampiri a tsebahalang a tle a tlo kgona ho o thusa, o kgone ho shebella TV ya hao hamonate, ke a leboha .

Tjhehe, nna ke atile ho letsetsa seyalemoya. Hangata ha re elelliswana ka diketsahalo tsa botlokotsebe bo re bonang bo ata sebakeng sa rona. Ke ye ke fumane monyetla haholo, ke a kgona ho fumana monyetla ke kene ke bue. Re hlokomedisaneng re le setjhaba hore ho bonahala motseng sebakeng se itseng ho so ho etsiwa ka tsela e tjena. Ho bonahala hobane dikebekwa di fetoha di fetola mawa. Ha di tsamaye ka lewa le le leng. Ka hoo, ke re kgona hore re founele seyalemoyeng, re tsebise setjhaba hore ae, se ho na le motjha o mong e batlileng ka ona. Ba se ba etsa tjena re itlhokomeleng. Ene re sebeleditse haholo hobane botlokotsebe sebakeng sa rona ha esale ntho e jeleng setsi ka tsela e kaalo ka ska .